Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke itumetse thata, mme ke le ngongorego ka ntlha ya letshogo le legolo. Pelo e ne e opa ka bonya ka ntlha ya go se itse gore go tla diragala eng fa sefofane se tsaya sebaka. Fa se simolola go tlhatlhoga ke ne ka tshoga ka bonya mme morago ga metsotswana ka simolola go ipsina ka go bona lefatshe le le kwa tlase le le bonagalang le le lennye. Ke ne ke fofela kwa lefelong la kapa-bophirima, mme leeto leo le nnile la seka la le lebalega ka gonne e ne e le lantlha ke tseya sefofane.

Nna ke rata go fofa ka gonne, go boloka nako mme batho bangwe ba tshaba ka gonne ba sa ikutlwe ba na le taolo ya se se diragalang mo sefofaneng. Mme nna ke bona e le maitemogelo a monate a go lebega lefatshe ka tsela e e kgethegileng.

Mo teropong ya me ke akanya gore dibese di botlhokwa ka gonne di thusa batho ba le bantsi go fitlha kwa mafelong a a farologaneng ka ditshenyegelo tse di kwa tlase. Se ke se ratang ke gore di fokotsa sepithipithi le fa go ntse jalo ga ke rate fa di diega kgotsa di tlala thata ka gonne seo se dira gore leeto le se nne monate.

Ke lemogile mathata a le mmalwa fa ke le ka go dirisa karata e e botlhale ya dibese. Ka dinako tse dingwe go ka nna thata go e reka ka gonne mafelo a e rekisiwang ga a nne gaufi le mongwe le mongwe. Gape ka dinako tse dingwe ga e dire sentle mo . Mme seo se ka dira gore o diege go tsena mo beseng. Mathata a mangwe ke gore fa karata e felela ke madi ka tshoganyetso o tshwanetse go batla lefelo la go e tlatsa mme seo se ka busetsa ya nako.

Se se dirang gore mokgweetsi a nne yo o siameng wa bese ke fa a kgona go kgweetsa ka polokesego, a latela melao ya tsela mme a le bonolo mo bapalameng. Bakgweetsi ba dibese ba thusa thata ka gonne ba fitlhisa batho mo tirong ka nako ba dira gore leeto le nne le khutse mme batho ba ikutlwe ba sireletsegile.

Fa go na le strike-e sa dibese, dikotsi tse di ka diregang ke gore batho ba ka se fitlhe ko tirong ka nako. Ba felelwa ke madi ka gonne ba tshwanetse go batla dipalangwa tse dingwe tse di bitsang thata. Mme sepithipithi sa oketsega ka gonne mongwe le mongwe o tshwanetse go dirisa dikoloi tse dinnye. Batho ba ba yang kwa tirong ba amega thata ka gonne ba diega ba lapisiwa mme ka dinako tse dingwe ba ka latlhegelwa ke letsatsi la tiro.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng gore di tle di fitlhise bapalami botlhe mo lefelong ka nako. Le gore go se nne le pherekano mo ditseleng. Fa bese e ka nkema ka dinao nka emela e latelang kgotsa ke batle tsela e nngwe ya dipalangwa jaaka tekisi kgotsa go tsamaya ka dinao fa sebaka se se gaufi.